Mokete o kang pitiki ha ke o tsebe, empa ke a utlwela bomme ba lekeisheneng mona ba ntse ba bua ka ona hore hei huwa pitiking, hei huwa pitiking. Jwale ha ke tsebe hore ba bolela ka eng ha ba ntse ba re ba ya pitiking, empa ho ya ka pono ya ka o ntso o hlokeha mosebetsi o jwalo, hobane batho ba bangata ba le lebala setso sa bona. Le hape ba lebala hore bana ba tlameha hore ba reuwe sejwalejwale, ba ntse ba reha bana mabitso a sekgowa ene ha se ntho e loketseng eno.

Dijo tsa Sesotho di tlameha hore, di rekhodiwe hore batjha ba di fumane marangrang a bona, le hore ba di tsebe. Ho na le nthwe ba e bitswang ka Tiktok le mane ho Tiktok di-video tse kang, moo ho etsuwang dijo tsa setso teng di phehuwang, di hlaloswang hore dijo tsena ke eng, di etsuwa jwang. Di-video tse kang tseno di kenywe moni, di kenywe mono le hape ho etswe le di-video tse kang tse yang bo Youtube hore batjha be e lo reng bana ba shebelle di-video tseno moo.

Re lokela hore re ye dingakeng tsa setso. Dingaka di kgone hore o bolella hore a na motho enwa o dumeletsehile hore e be morena na, kapa o wela lefapheng la barena na. Jwale ka bao be loreng ba ipeya hore bona ke bana ba barena, kapa ba wela lefapheng la marena, ke nahana hore ba tlameha hore ba thole kotlo hore ba tlohelle seo ba se etsang.

Ke bona e le ntho e lokileng haholo hore seshweshwe, se rekiswe ka theko e kgolo, le hape se kopantshwa haholo le masela a mang. Ke mosebetsi o moholo, e lo reng o hloka nako le hape motho a o etsang o nka nako e telele le matsatsi a mangata hore a etse seshweshwe ho fihlela a be a se qete. Jwale ditheko tsa teng di tlameha hore di be hodimo, hore motho a se entseng a kgone ho patalwa le hape le dintho tseo a di sebedisitseng, masela ano a tlameha hore a patalwe hobane ha hona ntho ya mahala. Maikutlo aka ke hore batho ba tlameile hore ba patale ka seo ba se thabetseng.

Ee, ke kile ka kopana le content creator e neng e etsa dijo tsa setso, a di phehela ka ntle. O ne a bontsha batho ho etswa moqombothi wa setso, e leng jwala ba setso. O ne a bontsha batho hore o etsuwa jwang, o ne a kopanya phofo le folouru e brown, ha di kopanye, a di kopanye, a kopanye le tse ding tse leng horeng a di kopanye ka hara emere. Le hape o ne a etsa bohobe ba setso moo a kopanyang folouru le metsi le tswekere a di kopanye nqeng e le ngwe jwale a lo di phehela ka ntle.

Ke rata dijo tsa setso hobane dijo tsa setso di monate, ebile ha re tsebe seo batho ba di entseng seterateng, ba di entse jwang ba tshetse eng. Jwale dijo tsa setso ke hlaba kgoho mane ha ke qeta ho hlaba kgoho, ke phehe papa ka ntle. Dijo tseno di monate ebile di butsuwe ha bohloko.

Dumela mokgotsi ya ka. Ke re ke o founele mona hobane re hlahetswe ke koduwa monna, hei koduwa ena e kgolo monna re hlahetswe ke lefu. Motswala wa ka o hlokahetse monna, motswala ka Thabiso o hlokahetse pelo ya ka e bohloko, e bohloko haholo ka sena se etsahetseng, empa ke tla tlameha hore ke tiye jwalo ka monna. Jwale hee letsatsi la lefu, monna ke re ke o bolelle monna e santsane e le early tjena monna, eya re tlo mo pata ka Labohlano monna ee. Labohlano lena re yang ho lona mona re mo pata ka hobane Satrata ha re pate haeso monna ee. Ne ke re keo bolelle mokgotsi ya ka, jwale hee ke tla nne ke o founele mantsibuyanyana ke o bolelle tse ding tsa dintho mokgotsi ya ka.